Hore o fumane password eo o e lebetseng, o tlameha hore o tobetse mono moo ho ngotsweng forgot password. Mme ha o tobetsa moo, e tla o isa dintlheng tse tla o thusang kapa tse tla o bontshang hore na, hore o qadisetse fatshe password ya hao, o tlameha ho etsa jwang. Mme o latella dintlha tseo, e ka ba ka hore o kenye email address ya hao, mme ha o qeta ho e kenya, ba tla o romela molaetsa di-email-eng tsa hao, o bontshang hore o tla fumana link. Link eo ha o e latela, e tla o thusa ho o qalla fatshe password ya hao.